Re apara diaparo tsa mofuta wa Setswana mme ebile di a fetoga fa dingwaga di ntse di feta go sa tlhole go tlhomphiwa Setswana.

Ee, o ka apariwa ko meletlong e megolo, ya go tshwana jaaka di-conference gonne ke go tlotlomatsa setso sa rona, le go ipela le go ikgantsha ka setso sa rona.

Moaparo wa setso o ke naganang gore o montle ke moaparo wa setso sa Setswana ke Seesimane ba bitsa traditional. Ke nagana jalo gonne o tlotlomatsa le go bontsha boikgantsho le boikobo ba gago le gore o mosadi o o ntseng jang, o .

Nnyaa, ga ke akanye jalo gore e ka tswa e le tsone tse di rotloetsang gore basadi mo segompienong go be go aparwa moaparo o kgaotseng gonne moaparo wa Sezulu le Sexhosa o bontsha setso sa gago, o bontsha gore ga o apara jalo, o bontsha gore o mosadi o ikgantshanh ka se o nang le sone o le-tshitshi.

Fashion-e, diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa di bontsha ka di mmala tse di farologaneng gore motho e ka tswa e le wa setso se feng le wa ditumelo tse dintseng jwang. E ka tswa e le setso sa Sezulu, kana sona Sexhosa, o tswa ka di mmala tsa go tshwana le bo-black and white, bontsho le bosweu le bo.

Mosadi ga a fetsa go nyalwa o a laiwa go ya ka lelapa, ba mo laya, ba mofa molao gore o tshwanetse gore gore ga ba apara yalo ke gore a tlhomphe monna wa gagwe, o tshwanetse go apara moaparo wa mesese le dikete mme tse di telele a rwale le tsone dituku.

Meaparo ya Setswana go le gantsi e diriwa ka matsela le matlalo. Maina a meaparo ya setso one e ke itseng ke moaparo wa Sezulu, Sexhosa, Sesotho.

Meaparo e leng teng gareng ga diaparo tsa setso le tsa basadi ke gore diaparo tsa setso re apara ka go tshwana ga gona gore mang ke mang, mang o betere go na le mang jaaka meaparo ya basadi, moaparo wa basadi re tsere kgaisano e ntsi thata mo e leng gore go na le ba e leng gore ba dikobo di khutshwane ga ba kgone go ka fitlhelela diaparo tsa basadi.

Ke dilo tse pedi tse e leng gore di farologane gonne moaparo wa setso ke meaparo e leng gore o ne apariwa bogologolong mme go sena kgaisano jaaka meaparo ya segompieno, meaparo ya segompieno go na le dikgaisano tse dintsi thata.

Diaparo tsa setso di tlhotlheletsa basadi ka mokgwa o ba aparang ka teng gore ga gona bofitlha ga gona o motona ebile ga gona o monnyane gonne re tlabo re apara moaparo o o tshwanang.

Moaparo wa segompieno e thusa go rotloetsa go leka-lekana ga basadi le bana gonne go na le diaparo tse e leng gore tsa banna tse e leng gore basadi mo segompienong fa ba kgona go di apaya mme ebile gape go na le diaparo tse dingwe tsa basadi tse e leng gore banna ba kgona go ka diaparo mme di se lemogisa gore ke tsa monna kapa ke tsa basadi.

Kile ka ema ikonomi thata gonne basadi ga ba sa tlhole ba ipela ka setso sa bone, ga ba sa tlhole ba apara ba ntshetsa mebele ya bona kwa ntle.

Batlhami ba fashion-e ba segompieno ba tsenya dilo tsa setso mo difešeneng tsa bone mme ba di fetola, ba di dira dintle ba di kgabisa, ba re bontsha gore ba ka tsaya setso sa rona ba se godisa, ba se isa godimo, ba se tsaya ba se isa maemong a kwa tlase, ba se isa kwa godimo.

Dikao tsa diaparo tsa setso tsa basadi tse di ileng tsa tlhagisiwa sešwa kapa di a diriwa sešwa gore di tshwane le babogedi ba gompieno ke gore ba ile ba tsenya mebereko ya bone ya segompieno ba e dira mentle go gaisa ya segologolo.